Lo mdanso ekulandeni izindaba zesiZulu nesiko elilandelwa ngomlomo oral tradition. Kubaluleke ngani ukudansa emakhosini?

Ngokunye kokudlula okwaziyo okunokulungiselela phakathi kwemithelela yendabuko yesimanje.

Inkundla yendabuko futhi amalunga amaqembu kufaka kanjani isandla, yokusebenzisa ekulungiseni ukudla kwesintu ngokosiko lami.

Izingoma ezihlanganisa ukuze kusizwe nokuqondiswa ezinkweni lokuzila eyenziwa ngesikhathi somngcwabo nokuvikela kodwa uphinde sungule ukuxhumana nomhlaba kamoya.

Ukubamba iqhaza ngokuthula kwakho emphakathini ngesikhathi somcimbi wesintu. Wonke umphakathi wamukelekile ukuthi uma ekhona futhi ejabulele idili.

Abantu nezithameli zomhlaba jikelele ungabheka kanjani nokugxeka ngokuthi unikeza ithuba lokwabelana ngefilosofi.

Komphakathi emngcwabeni nokuthobela kanjani okwelapheni komndeni olahlekelwe ilungu lomndeni kanye nomphakathi wonkana.

Emalungiselweni okuhlanganyela esikweni elingcwele kwesikhathi somcimbi kwakhe nokuthomba.

Oluhlanganisa ifilosofi yabantu, imiphi imisebenzi noma izivivinyo engasebenzisa ukuthisha onikezwe imisebenzi wokwenza uhlelo lwezemfundo lwefilosofi.

Ezifanekisa izindima zabo nezikhathi ezizayo ekuqhubekeniseni amasiko omndeni wonke amalunga omkhaya ngokungatheleki obudala ukunikeza indima ethile.

Umcwaningo okwaZulu nalapho kwelinye olaziyo ikuphi okufana nokwehluka endleleni emphakathini elungisela ngayo usizi nokuhlonipha abafileyo kuyafana nje.

Uze umdanso we-choreographer ukuze sithi ukudweba isiqeshi somdanso sesimanje, esiqukethelwe izitayela zokudansa zakwaZulu.

Isidwaba, inyongo kanye nezigqoko konke abanye babangani bakhe babesikela ukuthi esikhundleni salokho agqoke ingubo yomshado emhlophe. Chazela uNomzamo ukuthi kungani kubalulekile ukuthi umakoti bamaZulu bagqoke izingubo zesintu? Ukulandela isiko.

Iyasikhumbula isikhathi lapho ifilosofi yabantu kusize uxhumane kakhulu nabanye. Abantu indlela eyenza umuntu azizwe ngayo nendawo yakhe emphakathini.

Bubusoka noma bokuthomba empilweni yakho zilaba abaseduze kwakho. Iziphi izimo noma izifundo ezidluliselwe ngalaba baholi futhi zibe nomthelela onjani emphakathini? Zibe nomthelela omuhle kakhulu.

Zinselele ebhekene nazo lapho ulinganisa ukulungiselelwa kokudla kwesintu kanye nezidingo zempilo yesimanje esheshayo. Khuluma ngokukhathazeka mayelana nalokho. I-traditional food ibalulekile kakhulu.

Sebenzisa iqembu labantu ngokukhombisa ukwenze ukudla kwendabuko emicimbini. Bakuyiphi imicimbi okanjalo sisebenzisa ukuze nesandla kanjani empumelelweni yemicimbi.

Imfundiso efanele eyenza umholi aphumelele nokuqeqesha nokufundisa ngendlela efanele.

Indlela okwenziwa manje nendlela kwakwenziwa kudala akusafani namanje, kodwa kubalulekile ukulandela amasiko nokwenza ngendlela efanele.

Ake sithi udweba iqeshu nomdanso sesimanje izitayela zokudansa Zakwazulu. Yimiphi imilayezo ongadlulisa ngomdanso wakho? Ukubaluleke kakhulu umdanso wesiZulu usifundisa ngela sisuka khona nemvelaphi yethu, nalapha esiya khona.